Ndicinga ukuba kulapho bafuna uphumla khona futhi kuphumleka kamandi ezilalini ngoba uyazityalela kwakho. Zonke izinto obukade ungazenzi edolophini uyakwazi uzenza kwakho. Uyakwazi uzityalela ukwazi uzifuyela ngoku uhlala kwakho. Futhi awukho noba umntu abhatale imali yokuhlala imali enjengerenti nokuthenga kombane okanye ukubhatalela amanzi kunye nombane nazo zonke ezinye izinto ezi zibhatalelwa ngabantu abahlala edolophini.

Into eyenza uba umtshato uphumelele kukuqala kukuthetha. Ukuba zombini bobabini aba bantu batshatayo bayathetha nantso eyona nto ibalulekileyo, nentlonipho ibalulekile emtshatweni. Yeyona nto eyenza imitshato eminintsi ephumeleleyo iphumelele leyo, yintlonipho nokuthetha kokona kurayithi .

Andinalo ncam ulwazi lwendima lee-beads.

Kubalulekile ngoba emakhaya amaxesha amanintsi kusetyenziswa ezi resiphi zakudala. Kutyiwa ukutya kwakudala futhi nofundisa abantwana ngemvelaphi yabo xana umntu esele wazi waba nomzi okanye watshata. Ibalulekile okokuba ufundise abantwana apho basuka khona.

Abantu bakudala babezenzela iitafile, babezenzela izitulo, neebhedi babezenzela ngamaplanga. Babethanda kakhulu ukusebenzisa izinto zamaplanga ukuze bazenzele iifenitshala kunye kwakukho nemizi apho kwakukhona izitulo zedaka apho umntu okanye abantu bahlale kwezo zitulo zedaka.

Hayi, mna ndithi makungabuyelwa kwa ubuyelwa embo. Ngoba ngoku ngendlela ekwenzeka ngayo yeyona ndlela ilungileyo, ngoba kudala wawuthi uba uyintombi awutshatanga wawuba sengxakini ngoba zonke izinto ezazishiywa zazishiyeka abafana okanye abantu abangootata. Wena ke wena ke oyintombazana ongatshatanga akho nto ungayifumana.

Ndandikhe ndaya emtshatweni wabantu bohlanga olungafaniyo. Wawukhona umohluko ngoba izinto zaye zaye zenziwe ngeendlela ezingafaniyo. Kwakufuneke kukuba kuziswe kusetyenziswe kusetyenziswe indlela yakulomnye omnye umtshati. Mhlawumbi mandenze umzekelo umzekelo kulontombazana kuphinde kwenziwe ngendlela yakulo yakulomfana. Yayinde ke iprogramu ngenxa yaloo nto leyo nangezinxibo ezo funeke benxibe baqale futhi banxibe iimpahla zakulomfana baphinde bafuneke banxibe iimpahla zakulomakoti.

Ndicinga ukuba oomakhulu izinto abazifundise ebantwaneni babo kakhulu yindlela yokuziphatha okokuqala, uba intombazana iziphatha njani, intombazana inxiba njani. Amanye amantombazana akhuliswe ngoomakhulu uyawabona nje ngentlonipho anawo, uyambona nje nangendlela umntu athetha ngayo nangendlela umntu azibonakalisa ngayo kwabanye abantu.

Ewe, yho siziva ngathi sizolahlekelwa yintombi yethu ngokuba kaloku asimazi uba xa esemzini na uzawuqhubeka esenzela ezi zinto thina ebekade esenzela zona. Umzekelo, iinto iinto ezinjengokuthenga kwemibane, iinto ezinjengokuthenga kokutya ngoba kaloku ngoku funeke athenge apha kuthi ekhaya aphinde athenge nasemzini wakhe. Nezinto xa ezenza funeka azenze kabini. Asimazi ke ngoku uba uzowukwazi na ukuzenza kabini izinto.

Owenzile izulu nomhlaba. Yehova ungumalusi wam. Ndiphakamisela amehlo am ezintabeni apho uncedo lwam luyovela khona. Uncedo lwam luvela eNkosini ngoba yona yenze izulu nomhlaba.